Mhlobo wam Lukhanyo, kudala mani ntanga siqhuba sonke apha kule nkampani, siwuxabisile mani sonke umsebenzi wethu. Ntanga oko uma kuqhuba wena apha sisoloko sifika emva kwexesha, usilanda ngexesha ekungafanelekanga usilande ngalo. Mihla nezolo ke ntanga thina xa sizokulanda sikulanda ngexesha elililo. Khawuzame mani ntanga yam ukwenza mxhelomnye nawe njengathi, ukwazi ukusilanda ngexesha. Siwuxabisile lo msebenzi ntanga, khawukhe uxabise ixesha ukuze nexesha lisixabise ntangam. Asifuni uloko siloko sigxoliswa ngumphathi wethu ngenxa yakho. Ntanga, khawuzame mani ukuhlengahlengisa izinto zakho ngohlobo owenza ngalo, uzame ukuxabisa ixesha.

Icuba mhlobo wam alivumelekanga uba utshaye phakathi kwabantu. Kuba lona okunokwalo libhaliwe ukuba alitshaywa ngabantu abaneminyaka engaphantsi kweshumi elinesibhozo. Kwaye ke abakhweli nabantu ababhaliwe abakhulelweyo ekungafunekanga kutshaywe ecaleni kwabo. Abakhweli ke bona bavumelekile nabanangaphi ukuthi bangene emotweni. Asithi mabangangatshayi kodwa makungatshayelwa phakathi emotweni, apho kunabantwana nabantu abakhulelweyo nabanye abantu abangalitshayi bona icuba. Icuba kaloku ngumbulalazwe, liyaziwa nangubani na. Asithi mabaliyeke kodwa siyacebisa mabaliyeke kuba baphungula ubomi babo, mabangachaphazeli nabanye abantu kwezo zigqibo zabo.

Apho ndiyawuhlala ndikhumbula khona ukusebenzisa u-Uber ikwa kumhla sasiphume nabahlobo bam siyozivisa kamnandi eRands. Safika ke inene sonwaba ngale ndlela besizixelele ukuba siza konwaba ngayo saze sadlulisa ke kwaye sazibona ukuba akukho namnye umntu oyawukwazi ukuqhuba phantsi kwezimpembelelo sikuzo. Kulapho kanye ke satsho samqonda into yokuba masifowunele u-Uber azozithatha kule ndawo sikuyo nabahlobo bam. Safowuna ke ngoku ngokunonjalo wafika u-Uber, wasithatha wasibeka kwezi ndawo besifuba kanye asibeke kuzo. Kowu, sasonwabile ke nabahlobo bam.

Umqhubi webhayisikile makaqaphele kakhulu xa ehamba endleleni. Okokuqala, makanxibe izinto ekumele azinxibe ukuze akhuseleke kwaye akhusele nabantu abasecaleni kwakhe. Izinto ezinjenge-reflector ngokwelasemzini, athwale umnqwazi okhusela intloko ukuze angabetheki ophuke intloko. Okwesibini, makajonge xa kezawuwela indlela, ajonge ekhohlo, ajonge okunene, ajonge phambi kwakhe, ajonge emva kwakhe, ukwenzela ukuthi akhuseleke kwaye akhusele nabantu abamngqongileyo. Makalandele imithetho yendlela ngalo lonke ixesha, kuba iindlela zeli zinemithetho kwaye zinemithetho yabo nabo abaqhubi beebhayisekile.